Ngingabasiza ngokuthi abadlali beze njalo ukuzodlala khona imizimba uzojwayela. Bedle ukudla okunempilo bezothi uma bedlala bazi ukuthi azikho izifo ezizobangena kalula. Nokuhlezi uzojima egrawundini kuyasiza ngoba umzimba ugcina usujwayele.

Izikole zingabakhuthaza ngokuthi uma abafundi bedlala imidlalo esikoleni basuke bezivocavoca, angeke kube lula ukuthi batholwe izifo. Nokuthi ngeke behlezi bekhathele. Uma uzivocavoca ingqondo ayikhathali, kungaba lula ngisho nase y'fundweni zabo ngoba ingqondo ingahlezi iphapheme.

Ngivumelana nakho ukuthi ibe yimpoqo indaba yemidlalo ezikoleni ngoba kusiza kakhulu abafundi. Abanye bayathanda ukudlala emakhaya but abasitholi isikhathi sokuthi badlale ngendawo abasuke bekuyona. Abanye basuke bebhizi kakhulu bengakhoni ukuyodlala isikhathi sokudlala engasithola esikoleni. Nokusiza imizimba yabo ukuthi ingasheshi ingenwe izifo. Bakwazi ukuthi imizimba yabo ihlezi iqaqambile iphapheme. Bengabi nokukhathala nanokuthi bengabukeki engathi badala kuneminyaka yabo.

Ngingamkhuthaza ngokuthi njalo uma ezobuka ibhola, acabange ukuthi konke kuzohamba kahle and abathembe abadlali ngendlela abadlala ngayo.

Kubaluleke ngokuthi kunciphisa ubugebengu. Akekho ozohamba ebamba abantu emgwaqeni cause wonke umuntu usegrawundini. Kuyawusiza umzimba kakhulu ukuthi ungangenwa yizifo, ngoba uhlezi udlala ibhola akukho lula ukuthi ungenwe yizifo kalula, ikakhulukazi umkhuhlane. Nanokuthi umzimba wakho uhlezi uqinile, awusheshi ukukhathala nengqondo yakho ihlezi iphapheme.

Ngiyakuthanda ukudlala ibhola ngoba uyagijima, umzimba wakho uba strong, awusheshi ukuthi ube ntengentenge and ugcina ubukeka umncane kuneminyaka yakho.

Kungadinga becele umphakathi noma osomabhizinisi ukuthi babaxhase ngezinto zokudlala ibhola khona bonke abatwana bezoba nazo nabangakhoni ukuzithenga. Nokucela amadoneyshini ezikoleni kungasiza kakhulu ebese kuthengwa iyunifomu yokuthi badlale ibhola.

Akubanga kuhle ukaputeni wethu esexabana nesikole ezisivakashele. Ngoba sasifikile kumnandi kudlalwa. Ulaka lakhe lamuphendula into angayona sekukhuzwa yena yonke indawo engasabambeki. Okuhle ukuthi wagcina ekhuzekile, sagcina siwuqede kahle umdlalo wethu nesikole esasisivakashele.

Ngazizwa ngijabule kakhulu kuwina iqembu lami, lathola nendebe yomhlaba likade liyodlala ezweni laphesheya.

Ngingakhetha umdlali wokudlala ibhola, ngikhethe nowesinqwakiswane ngoba kulula ukukhuluma nabantu nigcina senijwayelene nokuy'vocavoca. Nibonisana nangezinto eziningi.

Ngingabanika iy'luleko zokuthi konke okwenzayo akudingi ukuthi ukufake ezinkundleni zokuxhumana. Into engasiza ey'nkundleni zokuxhumana nendlela eqondile, ukuthi ungafaki ukuthi uhlalaphi ngoba kokunye akuphephile. Ngoba sebebamba abantu besifazane bebathumbe.

Angeke zikwazi ukufakwa ezikoleni izinto zama-video games ngoba abafundi bengagcina bengasafundi iy'ncwadi zabo sebejabulela ukuyodlala ama-game.

Kungakhuthazwa ngokuthi umuntu angalukhohlwa usiko lakhe. Nangendlela agqoka ngayo umuntu kubonakale ukuthi iluphi usiko alusebenzisayo. Ahloniphe namanye amasiko nokubuka iy'ndlela abanye abantu abenza ngayo kumasiko abo.

Bengafunda ngokuthi bathole umklomela uma ukwazile ukuziphatha kahle. Ubuholi ukuthi ubaphatha kanjani abantu. Uma abantu bedinga usizo kuwena, uyakwazi ukubasiza. Uwena oba yisibonelo esihle ukuze abantu babukele kuwena. Zonke izicelo abazicela kuwena uyakwazi ukuzifeza na? Ukuxhumana, uyakwazi ukuxhumana nabanye abantu. Uyakwazi ukuthi uboniseke. Uma kukhona abantu abadinga ukuxhumana nawe bayakwazi ukukuthola.